Seboko sa rona ke sa Mofokeng, se bitswang . Diboko ke dithothokiso tsa baholoholo tse hlalosang bo boitsebiso ba lelapa kapa morabe Di tswe mehleng ya kgale moo batho ba neng ba iponahatsa ka ditoro tsa baholo ba bona. Seboko sa rona se bua ka matla, serithi le boraro ba lelapa la rona. Di re hopotsa hore re tswa sebakeng sa bohlale le tlhompho.

Ke nahana ho rekisa dijo tsa setso di-restaurant-eng le ho di etsa di takeaway ho hlompha setso sa rona. Eseng ho se senya. Mabaka a maikutlo a ka keana, ho boloka moetlo o phela. Ha o rekisa dijo tsa setso, o ruta le ho hopotsa batho ka dijo tseo re hodisitsweng ka tsona. Jwalo ka Motoho, papa, moroho, le dikgobe. Sena se re thusa hore setso sa rona se seke sa fela. Hape ho ruta ba bang ka setso sa rona. Ha batho ba fapaneng le rona ba ja dijo tsa rona, ba ithuta ka mokgwa wa bophelo le history ya rona. Sena ke tsela ya ho ata ha setso. Menyetla ya meruo. Ho rekisa dijo tsa setso ho ka thusa ho bula mesebetsi haholo-holo ba ba tsebang ho pheha, ka tsela ya setso.

Nako eo mosadi a hlokahelletswe. Ke nako ya hlompho. E bontsha hore o hlompha monna wa hao le lelapa la hae. O lokela ho apara thapo kapa tuku e le ho pontsho ya hore o le mohlolohadi kapa o hlompha maemo a lelapa. Dintho tseo mosadi a sa tlamehang ho di etsa nakong tseo, a se ke apara diaparo tse bokowa kapa tse kgutshwane. O lokela hore a apare ka boikokobetso ka sepheho sa ho bontsha hlompho. A seke a ya di ketsahalong tsa boithabiso jwalo ka mabidi kapa dibareng. Sena se ka bonahala eka ha a hlomphe maemo a hae a ho hlokahallwa. A se ke ya qala kamano e ntjha hang-hang. Ke nako ya ho iteka, ho lla, le ho hlompha monna eo a hlokahetseng.

Ee, ke nahana hore Marena a fositse ha ba fa batho ba sa hlaheng metseng, ditsha tsa lefatshe. Mobu ke karolo ya borwa ba setso. Mme Marena ke mohlokomedi, eseng monga lona. Ha fana kapa a rekisa lefatshe ho batho ba kantle, ntle le tumello ya baahi kapa ditona. O senya tlhompho ya setso le botshepehi ba puso ya Morena. Seno se baka di dikgohlano le ho le ho hloka botsitso motseng. Mara ena a lokela ho sireletsa mobu bakeng sa meloko e tlang. Eseng ho rekise kapa ho aba ka tsela e sa lateleng melao ya setso.

Ke taba e thata empa e hloka kutlwisiso, le tlhompho ho mahlakore ka bobedi. Ka setso sa Basotho, ngwana o itshupa ka lehlakoreng la ntate. Ke moo a fumanang seboko le leloko. Empa bophelong ba kajeno, ho na le maemo ao ngwana a holang e le mme fela. Kapa moo mme a tshehetsang haholo ho hola ha ngwana. Mme puo le setso sa hae, e ba tsona tse haufi le pelo ya ngwana.

Ee, ke motho a nkang dikeletso ho baholo ha ke lebane le mathata. Baholo ba rona ba phetse nako e telele, ba kopane le mathata a fapaneng bophelong. Mme ba tseba hore na ba ile ba a sebetsana le ona jwang. Ke a ba mamela hobane dikeletso tsa bona ha ngata di re thusa ho qoba diphoso, le ho etsa diqeto tse molemo. Le ha hole jwalo, ha se ka mehla ke di sebedisang tsohle. Empa ke a di lekola, ke di nahane ka tlhoko. Mme ha ke bona hore ke keletso tse ntlafatsang bophelo ba ka. Ke a di sebedisa.

Ka maikutlo a ka, ke bona ka setso sa rona ntse re ya re se lahlehelwa. Hanyane hanyane, matsatsing a kajeno. Batho ba bangata, haholoholo batjha. Ba ananela ditlwaelo le mekgwa ya botjhaba ho feta ya Sesotho kapa ya bo Afrika Borwa ka kakaretso. Re se re sa apare diaparo tsa setso hangata. Ha re sa bolela dipuo tsa ho ba rona ka tlhompho. Mme re sa hlomphe meetlo le melao ya bona, ya baholo ba rona. Le ha hole jwalo, ho ntse ho ena le ba bang ba lekang ho tsosa setso ka ho ruta bana. Ka meketjana ya setso, le ka mananeo a boithabiso a hlalosang setso.